Ba lebelela gore o blacklisted kgotsa o tlase ga debt review, ba lebelela gore ga o motho yo a sokodisang go patela dikoloto tsa gago, ba lebelele gape le credit score ya gago.

Go botlhokwa gore o itse go laola madi a gago kgotsa tsona dikarata tsa sekoloto gore o di dirisa jang, le gore o se ke wa dirisa madi ao goreng ga o na one, kgotsa a mantsi go feta one a ba go neileng one.

Go botlhokwa gore di banka di lebelele histori ya gago ya go adima madi, ka tsela eo di ka fokotsa batho ba ba dirang kopo ya karata ya sekoloto kgotsa ba ba adimang madi.

O tshwanetse go nna le credit score e e siameng kgotsa e e kwa godimo gore o ka dira kopo ya sekoloto le gore banka e kgone go dumelelwa gore e dire yona kopo ya karata ya sekoloto.

Go botlhokwa go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya kopo ya sekoloto ka ntlha gore ka tsela eo o tlile go itse le diperesente tsa yone karata eo ya sekoloto le gore e tlile go tsaya dingwaga di le kae gore o fetse go e duela.

Go botlhokwa go utlwisisa le go tlhaloganya melao ya banka, bontsi jwa yona. Fa o palelwa go dira jalo o kope mmereki wa bone ko bankeng a kgone go thusa gore o tle o kgone go utlwisisa sentle gore ba bua ka eng.

Pele banka e ka go fa karata ya sekoloto kgotsa gore o tseye sekoloto, ba tshwanetse go itse pele gore o gola bokae ko tirong.

Overdraft facility e go naya tšhono ya gore o dirise madi a o senang ona. Ka tsela eo e bolela gore o kgona go dirisa madi a a fetang a banka e go fileng ona.

Interest-e ya teng e ya kwa godimo go feta e o tshwanetseng gore o e dule ka ntlha ya gore o dirisitse madi a a fetang a o nang le one mo akhaontong ya gago.

Fa o le motho o tshwanetse go ithuta go itaola ka tsela eo o ka se dirise madi a o itseng gore ga o na one, gape o gopole gore interest-e ya teng e ya kwa godimo.

Ba tshwanetse go bala melao ya go adima madi mo dibankeng ka botlalo.

Go botlhokwa gore pele fa motho a ka ya nageng e nngwe a itse mefuta ya madi a a dirisiwang ko teng. E re pele fa a ka tsaya loeto, a ye kwa bankeng a ye go fetola ona madi a rona mo Aforika Borwa, a a fetolele madi a ko nageng yone a yang ko go yone.

Forex-e e dirisana le di banka di le dintsi go rekisa kgotsa go reka ga di-currency mafatshe ka bophara.

Forex e na le botsotsi bo le bo ntsi ka ntlha ya gore ke market-e wa inthanete.

Ditlamorago tsa go dirisa Forex ke go latlhegelwa ke madi, o sa itse gore madi a gago a feletse kae. O ka kgona go ya ko bankeng o ya go bua le bona ka se se go diragaletseng.

Nka kgalema malome ke mo bontshe ditlamorago tsa Forex ka gonne ba bantsi ba latlhegelwa ke madi, kwa mafelelong ga ba itse gore madi a bone a feleletse kae, le ona mapodisi a tlile go palelwa go go thusa.